Ngikhungatheka lapho ngizama ukugcina izindlela zokupheka zokudla kwesintu, zokupheka ukudla kwesintu, kodwa isikhathi esilinganiselwe empilweni yesimanje, asivumeli ukupheka isikhathi eside, ngakho ngihlala ngizabalaza phakathi kokugcina isiko nokwenza izinto ngokushesha.

Emphakathini onamasiko amaningi, izinselelo eziphakamayo zihlanganisa, ukungaqondi kahle, ukuhloniphana okuncane phakathi kwezinkolo, ukungqubuzana kwezinkolelo, kanye nokwesaba ukulahlekelwa amasiko. Lokhu kudinga ingxoxo evulekile, ukuzwelana, nokuqonda ukuze kuhlonishwe zonke izinhlobo zezinkolelo.

Yebo, isibonelo, kusiko lwesiZulu ukuthi ngesikhathi somcimbi womemulo, ukudla kwendabuko, njengenkomazi, uphuthu kanye namasi, kudlala indima enkulu. Lokhu kudla akugcini ngokondla izivakashi kuphela kodwa kugcizelela ubuntu, ukuhlonipha izivakashi, nokugcina amasiko ephila, njengoba kwenziwa ngendlela yendabuko futhi kudluliselwa ezizukulwaneni ezilandelayo.

Ekudleni kwesintu ngokwesiko lami, ukusebenzisana kubalulekile. Amalungo omndeni noma omphakathi basebenzisana ndawonye ekusikeni inyama, ekuphekeni nasekuhleleni ukudla. Lokhu kudala umoya wobumbano, kufundisa intsha amasiko, futhi kwenza wonke umuntu azizwe ayingxenye yomicimbi.

Yebo, abagqugquzeli kufanele bazibophe ngendlela abakwethula ngayo ukudla kwamasiko ezinkundleni zokuxhumana. Lokhu kubalulekile ukuze kuhlonishwe amasiko, kugwenywe ukusabalaliswa ulwazi olungelona iqiniso, futhi kuthuthukiswe ukuqonda kwangempela, nokuhlonipha phakathi kwezizwe.

Intombazane, ngesikhathi sokuthomba izizwa ukudideka, ukwesaba, ukudangala nokufuna ukuzimela. Umndeni nomphakathi bangayisekela ngokumnikeza ulwazi olunembile, ukumlalela, nokumfundisa ukuzinakekela, ngomusa nangokuthembeka.

Osikompilo bemvunulo nemihlobiso yendabuko, emidansweni yamaZulu, ibalulekile ngoba iveza ukuhlonipha, ubuwena, nesiko lomdanso, kanti imihlobiso, ikhombisa izimpawu zesizotha, isinkhundla nobudlelwane bomphakathi wamaZulu.

Ukuhlolam, ukuhlola ukuqonda komfundi ngefilosofi ye-ubuntu kungenziwa ngikukhumbuza ukuthi achaze amagama athi, ubuntu nokuthi angawasebenzisa kanjani empilweni yakhe yansuku zonke, kanye nokwenza imisebenzi yokusebenzisana nabanye ngokubonisa ukuzwelana, inhlonipho, nokusizana.

Amakhono awajabulela kakhulu ukuwafunda, amakhono afana nokupheka ukudla kwendabuko, ukwelapha ngokwemvelo, ukuhlela imicimbi yesintu, kanye nokwenza imvunulo nemihlobiso yendabuko. Kanti waphinde wajabulela kakhulu ukufunda amakhono okwenza kwemvunulo, nezemidlalo yesintu njengengukudansa nokuhlabelela.

Ipapa limele ubumbano nomhlaba, isitambu nobhontshisi sibonisa ukhondleka nokuxhumana kwemindeni, kanti umqombothi umelela injabulo nokubungaza ubudlelwane obusha phakathi kwemindeni yomshado.

Imikhosi yokuthomba ibalulekile ngoba idlulisela izimiso zokuhlonipha, ukuzimisela, ukuzimela, nokuba nesibopho emiphakathini. Ifundisa abasha ngobuwena namasiko. Futhi iqiniso, iqinisa ubudlelwano bomphakathi ngokubumba isizukulwane esizihlonipha imvelo yabo yamasiko.